Thulaganyo ya lelapa e na le seabe se segolo mo tlhokomelong ya boitekanelo segolobogolo ka nako ya baimana jwa morago ga pelegi. Maloko a lelapa a ka kgona go ema nokeng, maikutlo, go tlhokomela le go tlhotlhomisetsa bomme ba bašwa go tlhobaela le go tshwenyega tota mo maikutlong morago ga pelegi. Maloko a lelapa a ka thusa ka tiragatso tsa letsatsi le letsatsi tse di jaaka tirelo tsa mo gae go baakanyetsa dijo le tlhokomelo ya bana go letla bomme ba bašwa go tlhoma mogopolo mo go foleng le go ba golagana le lesea la bone.

ART e fokotsa selekanyo sa HIV mo mading mme seno se dira gore go nne thata gore mogare o senye masole a mmele. Kalafi e e nang le e ka fokotsa morwalo wa megare go ya kwa maemong a a sa lemogiweng mme seno se dira gore go nne thata go fetisetsa mogare ono kwa go ba bangwe ba boleng jo bo oketsegileng jwa botshelo.

Baimana ba tshwanetse go tswelela go nwa dipilisi tsa ARV go thibela bolwetse go fetela kwa maseeng.

Go tlhoka phitlhelelo ya ditiragatso tsa tlhokomelo ya boitekanelo tsa boleng go ka lebisa kwa dipoelong tse di bokoa tsa boitekanelo, go akaretsa le go dikelo tsa malwetse le dintsho tse di oketsegileng. Balwetse ba ka nna ba itemogela tlhokomelo e e diegileng kgotsa e e sa lekanang ka ntlha ya go nna teng go go lekanyeditsweng ga ditiragatso le ditirelo.

Gore ke kgone go bona dipilisi tsa me, ke tlhoka go ya mo ditleliniking e e leng gaufi le motse wa rena mme ke ba tlhalosetse bothata jwa me gore ke kgone go bona dipilisi tsa 'tsatsi leo.

Dingaka tsa setso le batlamedi ba tlhokomelo ya boitekanelo ya segompieno ba ka dirisana mmogo ka tlhaeletsano e be e buletsweng, go nna le seabe mo puisanong e e bulegileng le e e ikanyegang go tlhaloganya mekgwa ya mongwe le mongwe le difilosofi, go lemoga le go tlotla boitseanape .

Gore dingaka tsa seSotho le batlamedi ba tlhokomelo ya boitekanelo ya segompieno ba tshwanetse go e e bulegileng, go nne le seabe mo puisanong e e bulegileng le e ikanyegileng go tlhaloganyana mekgwa ya o mongwe le o mongwe le difilosofi go lemoga le go tlotla boitseanape, katiso le dipono tsa mongwe le mongwe.

Batlamedi ba tlhokomelo ya boitekanelo ba ka tokafatsa ka go neela balwetse ditlhare tsa bona tse di tshwanetseng go kaonefatsa kalafi ya bolwetse ba HIV le TB.

Ke akanya gore gore re nne le bašwa ba ba dingwaga tse di kwa tlase ba ba imang ke gore bana ba malatsi a ba na le megala lethekeng mme ba dirisa inthanete ka mokgwa o sa tshwanelang ebile ba bona le dilo tse di sa tshwanelang. Mme ba feleletsa ba experiment-a e be re feleletsa re ba le bana ba bannye ba e leng gore ba nna mo mmeleng segompieno. Sengwe gape ke gore bana ba segompieno ga ba sa tshameka go tshwana le bana ba segologolo, o fitlhela bana ba bantsi ba le mo dithelebišeneng, ba ntse ka mo dintlong, ba phela ba robetse. Seo se dirang gore ba feleletse ba nagane le dilo tse di sa siamang.

Batjha ba rona segompieno ga ba sa tshola bagodi ba rona sentle, o fitlhele batlhokomedi ba rona ba tlhekefetswa mme bagodi ba tseelwa madi a bone a SASSA, ba fiwa le ditlogolo tsa bona goreng di ba tlhokomele mme bona ba nna metseng ya bona ba bana le bagolo.

Go tlhaloganya boitshwarelo jwa , makoa le mafelo a bonno go ka ba thusa go tiileng kotsi. Go dirisa ditekesi tsa pabalesego jaaka dipheko tsa tshireletso dikokoana kgotsa di diriswa tse di diretsweng go lwantsha makoa a ditshenekegi.

Leroborobo la COVID-19 le nnile le tlhotlheletso e kgolo mo bathong ba bangwe, mo baaging le mo merafeng lefatshe ka bophara. Go oketsega ga kgatelelo ya mogopolo, thuto e e goreleditsweng, go latlhegelwa ke ditiro go go anameng, go fokotsega ga lotseno, go sa sireletsege mo mading.

Ka nako ya lockdown-o ke ne ke dirisa mekgwa e e farologaneng go ikgolaganya le ditsala tsa me. Di-platform-o tsa conference ya bidio, Zoom-u, Skype, kopano ya Google-u. Di-platform-o tsa media wa loago Facebook, WhatsApp and Twitter. Dipolatefomo tsa mogala le molaetsa le makwalo ke ne ke ikopantsha le ditsala tsa me ka tsone dilo tseo.